IMzantsi Afrika andinothi ililungele uphuhliso or nosetyenziso lobuxhakaxhaka bale mihla, ngoba kukho iindawo ezisemaphandleni ezingekafumani ubuxhakaxhaka bale mihla, okanye mhlawumbi impuhliso manditsho. Iindawo ezifana nooCumakala, iKomani, iCala okanye iiDodrerha ziindawo ezo, zininzi, zininzi ezingekafumani phuhliso ngoba kaloku akululanga ufikisa uphuhliso kwiindawo ezinjeya. Ingakumbi endaweni ezikude apho ufumanise ukuthi kuhlala abantu abadala kakhulu, okanye kuhlala abantu abangafundanga. Kuye kube nzima nokuthi uphuhlise indawo ehlala abantu abangafundanga ngoba kaloku ugavamenti ucingela intokuthi abantu abangafundanga abalilungelanga uphuhliso.

Ibalulekile into okuthi ube nephasiwedi kwiWi-Fi. Ngoba kaloku xana ungenaphasiwedi kwiWi-Fi yakho wonke umntu ohlala apha kuwe ekuhlaleni uzawudlala ngayo okanye uzawuba ne-access kwiWi-Fi yakho. So, ke ngoko ke kubalulekile into okuthi uyitixe maxesha onke, ube nephasiwedi ukwenzela nabani na olapha ngakuwe ekuhlaleni okanye olapha ngakuwe endlini angabinanxalenye yofumana i-access kuyo. Ngoba kaloku xana iWi-Fi ingenaphasiwedi nabani na, nabani na odlulayo infact uzayifumana iWi-Fi yakho. So kubalulekile usoloko uyitixa isoloko inephasiwedi ezakwaziwa nguwe nabantu abahlala nawe endlini.

Into yoba neWi-Fi yasimahla efikeleleka kuye wonke umntu ndiyibona ingumbono omhle kakhulu, ngoba kaloku xana sinoba neWi-Fi yasimahla ezawufumaneka ngumntu wonke.

Ibalulekile kakhulu ke into yokuthi abantu basebenzise iinkonzo ze-cloud computing kwenzela bagcine ulwazi, kwenzela baqhubeke namashishini abo. Ngoba kaloku into ezinje ziyasincedisa into okuthi sihlale silugcinile ulwazi lekampani zethu okanye mhlambi loo nto siyidingayo emaxesheni amaninzi. So, ke iinto ezinje zibalulekile kakhulu kwenzela noba mhlawumbi ungalahlekelwa zizinto zihlale zihleli.

Mhlambi endinoyenza xana mhlambi ndinodibana nengxaki enje, ndingasibuyisela i-smart TV ndibaxelele into okuthi ndinengxaki yento ethize, iinto ezithile nezithile andikwazi uzibukela. Mhlambi ke apho ke singafane sivisisane nalaa mntu ebendithengisele iTV, aphethe endinika iTV enondibukelisa ezinto ndifuna uzibukela.

Ibalulekile kakhulu into okuthi kubekho iWi-Fi esikolweni ngoba kaloku abantwana bayayidinga iWi-Fi. Umzekelo, xana ufuna i-homework okanye loo nto yenzekayo, baye bayidinge iWi-Fi ukwenzela benze ii-homework zabo okanye i-research.

Ezinye zezinto endinothetha ngazo mhlambi xana ndinoba kwisikhululo sentetho ziinto ezinjengeGBV, umbane malunga noEskom because uEskom ngoyena uhluphayo. So ziinto ke endinofane ndithethe ngazo ezo. Okanye mhlambi ndithethe ngeento ezixhaphakileyo ezifana nophuhliso, i-technolgy ngesiNgesi. Okanye mhlambi ndithethe ngeento ezidibene nee-politics ngaphakathi, ngoba kaloku ii-politics zezona nto zibalulekileyo ngoba ziinto esisebenza nokuthi inxalenye okanye ilizwe liphethwe njani.

Zininzi iinto ezinotshintsha xana abantu baseMantsi Afrika xa benofumana iWi-Fi. Isikakhulu abona bantu aba bahlala, umzekelo, ematyotyombeni okanye abantu abangathathi ntweni, bangancedakala kakhulu especially abantwana abancinci abahlala kulaa makhaya angathathi ntweni. Ngoba kaloku iyabavulela ithuba lokuthi basebenzisane nezikolo ukwenzela mhlambi abantwana abavela emakhayeni angathathi ntweni bakwazi nokwenza ii-research zesikolo xa befuna ukwenza ii-research. Okanye abanye mhlambi bajonge nemisebenzi ngoba kaloku imisebenzi ekhoyo ngoku iyajongwa onlayini.